Meletlo e e tshwariwang ya setso e na le seabe se se phutholang basetsanyana gonne ba rutiwa ka tsa bosadi. Seo se tlisa phetogo e ntsi thata mo bathong ba basetsana ga ba iphitlhela ba le mo dingwageng tse di yang bosading gonne ba rutiwa dilo tse di dintsi thata ebile ba rutiwa ditso le go tlhompha banna.

Ko ke dulang teng go sa ntse go tlotliwa tota ebile go busa digosi.

Segolo bogolo gantsi batho ba bina dipina tsa manyalo kwa lenyalong, o tla utlwa dipina tsa teng di ba ka ga ngwetsi kana di boka monyadi, dipina di dintsi thata tsa lenyalo, makoti mayilele.

Ga ke bone go le bonolo gore meaparo ya setso e aparwe ko di-conference-eng go nne meaparo ya setso e eleditswe sengwe le sengwe se se buang kana se bontsha setso bo manyalo, meletlo. Jaanong ko di-conference-eng go apariwa di-suit-u.

Ga ise e be ke itemogele tlhophololo ka ntlha ya gore ke bua puo e e rileng kana e e sa tshwaneng le batho mme ke bona tlhophololo e sa siama ka ntlha ya puo kana leleme la batho gonne re batho bantsho ebile re mo nageng e le nngwe.

Jaaka ke le mošwa ke itse dijo tse di ntsi thata tsa setso ebile ke itse go di apaya. Ke ne ka di rutwa ke sa le monnye ke mmemogolo, ke le dingwaga di ka nna lesome jalo le jalo.

Ditso di le dintsi di na le diaparo tsa tsona tse di farologaneng ebile tse e leng gore motho ga a di apere o re bontsha gore ene o tlhaga letsong le le feng. Setso sengwe le sengwe se na le bo mesese, diaparo, dibaga tsa tsone mme motho ga a di apere ke gone a tlhalosang gore ene letso la gage ke le le feng gonne re na le ditumelo di le dintsi mo lefatsheng.

Go tshela mo setšhabeng se se nang le ditso tse di farologaneng ga go re ame ka tsela e e seng monate gonne re ithuta dipuo tsa bone, re ithuta ditso tse di farologaneng, re ithuta dijo tse di farologaneng. Dikgwetlho tsa kgethololo le botlhokwa jwa go rotloetsa go akaretsa le go tlhaloganya ke gore rotlhe re tshwanetse re itse gore re batho bantsho ebile re phela mo nageng e le nngwe jaanong go utlwisa botlhoko thata fa o re o ka kgethoola mongwe a tshwana le wena ka letlalo.

Ga go na seaparo se se rotloetsang bana sa setso gore bana ba se tlhole ba apara diaparo tse di khutshane. Setso sengwe le sengwe se na le moaparo wa sone ebile se na le gore ke bo mang ba ba ba ba tsileng go apara jalo. Sekai, diaparo tsa ma tse di ntshang matsele di akareditse bananyana ba ba iseng ba gole melora. Bommapaile ba ba apariwang ba le ka fo godimo ga mangole ba diretswe basetsanyana ba ba sa tlang go gola go ithuta.

Gore setso se ba lemositse gore ga ba kake ba nna ditlhogo mme bo boeteledipeleng batho ba simolola go ikaketsa gore basadi ga ba kgone go tsaya setlhopha sa boeteledipele jaanong seo se gatelela maikutlo a bone le tšhono ya gore ba ka nna baeteledipele.

Ga go a siama gonne go tla dira gore re lebale setso sa rona ebile re sa tlhole re be re leboga tse dintsi tse re di dirang ka setso sa rona, re lebale setso, re latlhe moetlo.

Mo meaparong ya Setswana re na le diaparo se di ntsi ebile tse di akaretsang batho ba ba farologaneng. Re na le makgabe a a akaretsang bananyana, dibaga tsa setso, dinaka tse di akaretsang borre. Re na le mathibampaana e leng tshega tse di akaretsang maseanyana, re na le a a akaretsang bomme ba ba tseneng mo nyalong, bomme ba ba ile go rerang 'nyalo, re na le dikhiba le ditukwana tse di apariwang ke bakgegkolo, re na le dijase tsa bo malome.